Indima edlalwa bantu abadala nakuqeda ukubelethwa umntwana kukobanyana umntwana lo ukhula kuhle, umunya kuhle bamutlhogomele inongwana yakhe bonyana iza kuhle bonyana ikhithike ukwenzela bonyana

USonkomo nguyise lesokana elithathako oze kwamkhozi wakhe lapho isokana lithatha khona ebukhweni besokana.

Umtjhotjho yivunulo yabobaba ethwalwako ehloko.

Ubonakala ngezenzo zokuziphatha begodu ubonakala ngokuhlanganyela nalaba esele bakhulisiwe ngokwesiko lelo ngokungasahlanganyeli nalaba abangakafiki kilelo siko, simbona ngehlonipho begodu sekayahlukanisa bonyana ngikuphi ekufanele akwenze ngikuphi ekungakafaneli akwenze sekakghona nokubonisa laba abangemva kwakhe indlela.

Idwendwe bomma abavela emzini abeze emzini omunye ngobuhle, beze ngokuzokugidinga manqophana nomnyanya loyo begodu beza nje baphethe ipahla ekuyi nothiso ezokunothisa umnyanya lo bonyana ubemuhle.

Ingungu ngesinye isililiso somvumo esenziwe ngesikhumba sabotjhwa kuhle kwenzela bonyana sibetjhwe sidume, silile kamnandi sikhuphe itjhada lomvumo omnandi.

Usokana unosokana ngunina lesokana elithethe umlobokazi namkha umalukazana ngumma obelethe isokana esele lithethe kunomalukazana. Ngumalukazana othi nosokana utjho kunina lesokana elimuthetheko.

Inongwana yomntwana nayiqeda ukuwa namkha ukukhithika iyathathwa yenjelwe ngaphakathi esibayeni ekukhombisa bonyana umntwana ungewekhayapha, inongwana yakhe kufanele iphelele ngesibayeni sekhayapha njenganyana naye nasele

Umma ohlongakalelwe ngubaba wakwakhe uzila isikhathi esingangeenyanga ezilitjhumi nambili.

Awa, abakavumeleki abomma bonyana bangakhambisa ihlelo lokulobola ngombana ihlelo lelo lenzelwa, likhanjiselwa, liragelwa ebandla ekuyindawo yabobaba begodu likhanjiswa bobaba.

NguSphenge, nguDlhamaga, nguNomhlekhabo, nguNdlelehle, nguKarisa.

Itjorholo ngenye ivunulo yabomma bamaNdebele ebendileko umendo wesiNdebele ngokwekambiso yesiNdebele.

Irasu nayo yivunulo yesikhethu ivunulwa bomma nabantazana namasokana irasu ungayifanisa netayi.

Yikomo evela eenkomeni ezilobola udade umntazana wekhayapha, yikomo ekungeka mnakwabo lomntazana olotjolwako.

Ibhetjha sivunulo sabentwana ababesana esiNdebeleni abasesigabeni sobusana, samaja, njalonjalo.

Umafumeza mntwana ophiwa umlobokazi ekwendweni, umntwana lo akukhathaleli bonyana muntu bani angaba msana angaba mntazanyana.

Inongwana li-tube leli umntwana asese sesibelethweni sikanina ebekadla ngalo, aphefumula ngalo, enza koke okumphilisako ngalo lokho ebekakwenza ngokuvela kunina.

Inongwana li-tube leli elisiza umntwana nakasese sesibelethweni sikanina bonyana afumane zoke izakhamzimba azifumana kunina zikhamba nge-tube leli, izakhamzimba zifumane ekudleni ekudliwa ngunina begodu ufumana namandla we-oxygen ngalo i-tube leli, awadosa ukusuka kunina.

Ukusoma kungaba kulokha umsegwabo namkha isokana nalibawa ukuthandwa mntazana, kulokha umuntu wembaji azibika emntazaneni azibika ngokukhuluma iinkulumo ezihle ngokukhuluma amagama amahle godu ukusoma kungaba kulokha umuntu nakayenga umuntu bonyana ayikholwe into ayikhulumako namkha avumelane naye kilokho akutjhoko.

UNomkhulumi ngumma wedwendwe elivela ekhabo lesokana ekungumma ozokusiza ozokunande akhumbuza bonyana khuyini okuzokwenziwa edwendweni lapha begodu ikambiso yakhona izokukhamba njani.

Ibhengela yinzungwana efakwa esandleni ilenge ingenziwa ngomncamo iphothelwe ifakwe esandleni ilenge.

UNomyezani ngumma lo ophethe umlobokazi owendako owendiswako, mfazi wekhayapha osele endile ekunguye ozokukhambisa umlobokazi ofikako lo indlela yokwenda.

Umuntu obizwa ngomkhwenyethu yindoda kadadwethu ekhaya begodu yindoda.

Isithimba yivunulo yabomma nabentazana. Ebantazaneni kuba ngilabo esele badlulisile baphethile isiko labentazana bamaNdebele ekukuthomba ngiloyo ovumeleke ukuvunula isithimba, yivunulo yomntazana weNdebele ophethileko isiko osele alidlulile esikweni lokukhuliswa wathonjiswa.

Umratha kukudla okuphekwako kutjhutjhiswe kungaba mratha wepuphu, kungaba mratha wamabele, kungaba mratha weembhontjisi, umratha ngophekwe watjhutjiswa ukwenzela bonyana utjhetjwe nesitjhebo.

Irhabi yivunulo yabantwana abasikazi ukuthoma emntwaneni osesigabeni sobutlawana, ukufika esigabeni sobuntazana.

Isikotjhi yivunulo yabentazana bamaNdebele abathombileko.

Umdzegana sirholwani esincani sembaleni esifakwa masokana.

Umgari ngosetjenziswa bonobesa nakuwelweko, bayithwala ehloko imigari. Bagida ngayo igwabo, ijamele iinyembezi zabonobeswa abalilela namkha abatlhuwela abantababo.

Umadalanyana yivunulo yabantwana abasikazi abangaphasi kwesigaba sobutlawana ukufika esigabeni sebutlawaneso abe mntazana. Yivunulo ophothelwe ngomncamo phezu kwethawula.

Umbhalo yingubo yesikhethu esetjenziswa maNdebele ekungunokhethweko, embathwa bomma, bentazana namasokana.

Unokhethwako mibala emihle yesiNdebele ephezu kwengubo yombhalo namkha ephezu kwetjhila elinemibala leyo kanokhethwako yesiNdebele esetjenziswa bomma bamaNdebele nabentazana bamaNdebele.

Umtshurhwana yingubo yabomma evunulwa namkha embathwa bomma ukukhombisa bonyana lo, mumuntu osesigabeni sobufazi.

Isihlohlo yivunulo yabobaba evunulwa ngaphezu kwesincwada. Senziwe ngesikhumba esihlohlo esitjhukiweko, isikhumba esisese noboya.

Umncwazi sikotayi esithwalwa ehloko.

Umkhala mncamo othwalwa ehloko. Uthwalwa bomma, bentazana namasokana.

Unomahlonjana yingubo eyenziwe ngomncamo, yaphothelwa ngomncamo phezu kwenye ingubo othi nawuyimbetheko iveze amahlonjana. Yingubo yabomma, abomma bamaNdebele.

Unomatlawana lirhatjana letlawana, lomntwana omsikazi ongakabi ukudlulisa, ongakathombi.

Ivunulo yesiNdebele iqakatheke ngokobanyana ihlukanisa isigaba somuntu sokukhula. Ngevunulo yesiNdebele ukghona ukubona bonyana ovunule ngalendlela usesigabeni siphi sepilo namkha sokukhula.

Isiko litjho indlela yokuziphatha nekambiso elandelwako ozoyilandela epilwenakho ukusuka ebuncanini, ekukhuleni kwakho ukufika la sele uluphele khona begodu yikambiso oyilandelako nekukhumbuzako bonyana ungubani, uyakuphi. Yikambiso ekunikela ipilo nawuyilandelako.

Ivunulo yesiko iveza ubuwena ngokuthi izokuveza bonyana umhlobo bani ngombana ivunulo ngemihlobo ngemihlobo iyahluka godu izokuveza bonyana ukusiphi isigaba sepilo, njengevunulo yesiNdebele iyahluka ngokweengaba zokukhula, ngokweengaba epilweni yeke nawuvunule yabomma kuzokubonakala bonyana ungumma, nawuvunule yabentazana kuzokubonakala bonyana umntazana, nawuvunule yamatlawana kuzokubonakala bonyana ulitlawana, njalonjalo.

Ukudla kwesikhethu esikuthandako mgade, mrorho, imirorho ngokuhlukahlukana kwayo, umrorho orhutjhiweko ngonekweko ehlobo uzokudliwa ebusika, igqatjha eliphekwe ngepuphu ebilisiweko, lirhayi eliphekwe namabhontjisi angabhondwa, mkhupha ophekwe ngamabhontjisi abondwa, kwathutjiswa ngepuphu nesidudu, mratha ophekwe ngepuphu nebisi.

Ilimi engilikhulumako ekhaya siNdebele kungombana ngiliNdebele, ngikhuluma ilimi lami lebele ekulilimi lekhaya.

Iye, umvumo uveza imvelaphi yakho ukukhumbuza emva ekukhuleni kwakho, ukukhumbuza ikambiso yamasiko wakho, ikukhumbuza ikambiso yokwenza emasikweni wenu, ikukhumbuza indabuko yakho, ikukhumbuza nomlando wakho.

Sisembatho esenziwe ngesikhumba esitjhukiweko, okuyivunulo yabobaba.

Iphotho yivunulo yabomma abendileko bamaNdebele.

Iphephethu yivunulo yabentazana bamaNdebele.

Ibhetjha yivunulo yabesana nabasegwabo.

Ibhetjha yivunulo yabentwana abaduna ukusuka emanceleni, ukuya ekubeni lilija nomsegwabo.

Itjorholo yivunulo yabomma bamaNdebele.

Iporiyana yivunulo yabobaba bamaNdebele.

Iporiyana yivunulo yabobaba bamaNdebele, elengiswa esifubeni ilengele enzasi.

Umtjhotjho yivunulo yabobaba othwalwa ehloko, ibotjhwe ngentambo ulengele epandla.

Ibhengela inzungwana efakwa esandleni ilengelele.

Amanambasikhambe mateksana avame ukumbathwa namkha ukufakwa bomma nabentazana bamaNdebele.

Amacici ngafakwa eendlebeni la kuthunjuswe khona eendlebeni ukwenzela bonyana umuntu abemuhle.

Ibherede mncwazi othwalwa bomma bamaNdebele nabentazana bamaNdebele.

Idzila ifakwa bomma bamaNdebele kungabasembaleni, emlenzeni nentanyeni. Nezungu nayo solo ngeyabomma bamaNdebele bayifaka embaleni emlenzeni, godu nabobaba namasokana kade bebayifaka izungu embalenapha.

Amatshega mafatlhawana ekugidwa ngawo.

Iyerhana yivunulo yabentazana bamaNdebele evunulwa ngemva phezu kwesithimba.

Sivunulo samatlawana.

Ingwani ngethwalwa ehloko ukuvikela ilanga, kanengi iba nguphephezela.

Ikghororo ziinrholwani ezivunulwa bentazana bamaNdebele.

Ikghororo ziinrholwani ezifakwa bentazana bamaNdebele emlenzeni.

Umlingakobe ngothwala bomma bamaNdebele ngesikhathi sengoma nakugidwa igwabo.

Inyoka ikhombisa bonyana kuthokozwa unomyezani ngokwendisa umlobokazi.

Sifungwa sabantu bakwaMabhena.

Isititirimba yivunulo yabobaba bamaNdebele namasokana.

Awa, akukavumeleki bonyana abobaba bavunule isithimba ngombana isithimba ngesabentazana nabomma, begodu isithimba sinomlawo usifumana nawudlulisako nawenzelwa iqude. Yeke abobaba abenzelwa iqude, abathonjiswa ngikho bengakavumeleki ukuvunula isithimba.

Isiqobotjhelo ngesisetjenziswa ukuqobotjhela ingubo kukamma.

Umtshurhwana umbathwa bomma bamaNdebele.

Mkhala othwalwa ehloko masokana asanda ukugoduka.

Irasu yivunulo eyenziwe ngomncamo efakwa entanyeni ilengiswe esifubeni. Ifakwa masokana wamaNdebele, nabentazana bamaNdebele nabomma bamaNdebele.

Yivunulo eyenziwe ngentambo yarhatjelelwa ngomncamo. Yivunulo yamatlawana nabentazana bamaNdebele

Iskotjhi yivunulo yabentazana bamaNdebele.

Umdzegana sirholwani esincani ngokwakheka kwaso, ngokwenziwa kwaso, ngokunghadwa kwaso. Sifaka matlawana, nabentazana bamaNdebele, namasokana nabasandukugoduka.

Umnayilani yivunulo yabobaba bamaNdebele efakwa encatheni.

Umgari kusese mlingakobe ngothwalwa bomma bamaNdebele ngesikhathi sengoma nabagida igwabo uthwalwa ehloko, ulenge ulengele phasi, uthinte phasi.

Umadalanyana ivunulo yomntwana osesigabeni sakamadalanyana, ukufika esigabeni sobutlawana. Umadalanyana wenziwe ngethawula laphothelelwa umncamo phezulu, phezu kwethawula.

Umbalo yingubo yamaNdebele embathwa masokana asandukugoduka, nabentazana nabomma bamaNdebele.

Unokhethwabo yingubo

Umtshurhwana yingubo embathwa bomma bamaNdebele.

Isihlohlo sifana nengwani sithwalwa ehloko njengomcwazi.

Umncwazi sikotayi esithwalwa ehloko sifihle iindlebe.